Apho ndandilinde khona iteksi ndayilinda ixesha elide ngoba ndandiselalini. Ngoba iiteksi phana ufike ulinde , ayikho iteksi kule lali ndandihlala kuyo, ufika ulinde ixesha elide apho izawude ifumaneke. Into endayenzayo ndafowunela udabawo ndacela yena udabawo uba azondilanda andise etawuni, waphela

kukuba bangabangxameli, babafundise kakuhle bathathele ezantsi, bangabangxolisi. Ngoba uba bayabagxolisa bazawuphela besoyikwa ngabantwana. Ukuze le nto bakwazi uyifaka entloko ikwazi ungena kubo funeke bathethe ngobuchule.

Into abanoyenza yintoba abantwana babo bazifunde zombini la malwimi. Bawafunde ngokubuchule, bayazi yonke into eyenzekayo ngesiXhosa, bayazi yonke into eyenzekayo ngesilungu, ngesiNgesi.

Into endaye wawumnandi, into endandiyithanda ngawo kuba kwakukhala iingoma zesiNtu kwaye abantu bejabulile wonke umntu encumile enovuyo, umbone wonke umntu enothando. Kwaye yayintle loo nto leyo ubona abantu bethandana .

Bendinokuhlala ezilalini ngoba kaloku kulula ezilalini ukufuya. Uyakwazi uzifuyela imfuyo yakho ube neegusha ube neenkomo kwaye ulime uzokwazi ukutya ungabi usebenzisa imali .

Umculo endiwuthandayo ngoba undikhumbuza abantu bakudala ootamkhulu ngoba yayingabo abantu ababewumamela kakhulu.

Iinkawu idliwa ilila, ikati ilele eziko. Ithetha loo nto leyo ukuthi xa ndisithi ikati ilele eziko ukuba kukho indlala, yiyo le nto kuthiwa ikati ilele eziko.

Bazive benothando ngoba kaloku banikwa yonke into abayifunayo. Bathengelwa ukutya, bayatyiswa kwaye bayafundiswa, banikwe le nto kuthiwa yimfundo kwaye akukho nto bangayenzelwayo kwaye kuthethwa nabo kuthobekiwe kwaye bayathandwa ngendlela engummangaliso.

Into ebinokwenziwa kukuba bakhangelelwe umsebenzi bazokwazi ukuphangela, nabo bakhangele umsebenzi kuhanjwe nabo ukuze wonke umntu aphangele.

zokulobola kukuba uhambe ucace kuzocaca uba lo mntu lona uzotshata lona, nizawutshata nina nobabini yaziwe kokwabo uba lona uzile wazomlombola ngokwesiXhosa. Ulandela umthetho wesiXhosa ngoba ibalulekile loo nto leyo umlobolile, use iinkomo.

Into enokwenziwa kukuba naso isiXhosa sibekwe phambili, wonke umntu abantu basifunde isiXhosa, njengolwimi olu isiNgesi ayilolwimi lwethu kodwa siyakwazi ulifunda.

Into eyandothusayo kukuba ngeli xesha kubuzwa akho m ntu unento yothetha waphakama umntu ongubhuti wachaza uba lona umntu naye uyamthanda. Ndavela ndaxakwa. Ndaqonda uba, hayi bo njani ke ngoku? Kanti aba bantu kudala bethandana.

Ayifuneki loo nto yofota ngoba kaloku ibonisa indelelo, ubonisa indelelo, awunantlonipho ngamasiko ngoba laa nto yenzekayo phaa ayiyoba mayihambe ifotwa ihambe ibonwa nangabanye abantu.

Into enokwenziwa ukuba abantu bazidle ngesiXhosa sabo soloko besithetha ukuze abanye abantu bazoba nomdla, ngoba simnandi isiXhosa xa abantu nizawuthetha isiXhosa nabo.

Kunganditshintsha ndiyazi uba into ethile xa udibene nentwethile ube nenkathalo, ndikwazi uba nenkathalo. Ngoba kaloku imfuyo ifuna laa nto ube nenkathalo, uyithande uzokwazi uvele uyithandisise, naka ulimile uzawuba nenkathalo enintshi.